Mokgwa wa go betsa fa go dirwa diphologolo o tshegediwa ke bangwe ka ntlha ya gore o fokotsa kotsi mo bathong le diphologolo, o thusa go boloka boleng jwa nama gape o letleletswe ke molao ya dipolao mo mafelong a mantsi. Le fa go ntse jalo mokgwa ono o ganediwa ke ba bangwe ka lebaka la ditumelo tsa semowa le setso sa amogeleng diphologolo tse di go tshwenyega ka phelelo ya nama e e ka nnang teng le maikutlo a a reng diphologolo di tshwanetse go bolawa ka tsela e e nang le seriti le kutlwelobotlhoko.

Go lemoga bolwetse mo phologolong bo sa ntse bo simologa go botlhokwa ka gore go thusa gore diphologolo di alafiwe ka pela, pele bolwetse bo tshwaetsa tse dingwe. Fa ngaka ya diphologolo e bona bolwetse ka nako e ka thibela phologolo go swa kgotsa go nna bokoa. Go lemoga bolwetse ka nako go dira gore o boloke madi ka gore ga o sa tlhoke go dirisa kalafi e e turang kgotsa.

Reka dijo tsa selegae jaaka mae, mašwi, nama le merogo go tshegetsa balemi ba selegae. Tsenya maitemogelo a temothuo jaaka go etela masimo kgotsa go ruta baeng ka temo ya selegae, dirisa dijo tsa selegae mo dijong tsa B and B go fana ka tatso ya selegae go tokafatsa boitumelo jwa baeng.

Ee, merogo e e sa itsegeng thata e e nang le melemo ke morogo wa thepe, o humile ka iron le calcium, senkgwe sa pate e na le vitamin A le C. Letlhaka la bogale e oketsa madi le iron, morogo wa o nontsha mala a mpa.

Dijalo tse di jalwang mo gae jaaka morogo, le papper di gola ka bonako mme di na le boleng ka pele tsotlhe ke dijalo tsa nako e khutshwane fa di bapisiwa le di tse di tlhabang go ka tia tse di jaaka mabele, korong le maphutsi. Tsone di tsaya nako e telele go gola le go ntsha letseno, ka jalo dijalo tsa mo gae di na le molemo ka go ntsha letseno ka bonako le go fepa lelapa ka potlako.

Dimela tse o ka di fitlhelang kwa nageng ke thepe, morogo wa dinawa, senkgwe sa pate, , morula, mosata, motshetshe. Dimela tse gantsi di fitlhelwa mo nageng le mafelo a a nang le pula e e lekaneng.

Mekgwa ya go godisa dijalo le diruiwa e akaretsa tshomarelo ya metsi, phetogo ya dijwalo, tiriso ya monontsha wa tlhago poloko ya peo ya boleng. Mokgwa wa maitirelo o fokotsa ditshila, o tokafatsa boleng jwa mmu le botso jwa , o oketsa ntshokuno ka tlholego, o fokotsa ditshenyegelo mme o sireletsa tikologo.

Balemirui ba dipodi ba lebaneng le dikgwebo tse di jaaka kitsiso e e kwa tlase ka tlhokomelo, bolwetse jwa dipodi tshwana ya maruo le mmu o mosese, tlhokego ya mebaraka e e tswelelang, ditsela tse dišwa, tiriso ya maruo a a kgethegileng, tlhopho ya dipodi tse di nang le madi a matala, tlhokomelo ya botsogo ka , go aga mafelo a a phepa le a sireletsegileng, tirisano le mebaraka ya selegae le e kgolwane.

Matshwao a ntlha mo dirutweng ke go nwa metsi thata kgotsa go sa nwe metsi gotlhelele, go tlhobaela, pholoso e fetogileng, mpa e e rurugileng kgotsa mathe a mantsi. Go alaola jang? E la tlhoko ya diphetogo letsatsi le letsatsi, bitsa ngaka ya diphologolo ka bonako, kgaoganya phologolo e e nang le bolwetse, boloka lefelo le phepa.

Dikgwetlho tsa go rua dintšhe di akaretsa ya setšhaba, taolo ya di kokoanya le malwetse. Tlhokomelo e e kgethegileng, tlhopho ya mmaraka wa nama le letlalo le mafofa. Go farologana le diruiwa tse dingwe, dintšhe di tlhoka tshireletso ya semolao borai jo bo kgethegileng le botswerere jo bo oketsegileng.

Mefuta ya dijalo e e fitlhelwang mo polaseng e akaretsa mabele, korong le maphutse, dinawa le ditapole. Merogo jaaka spinach-e, beetroot le khebetšhe. Go netefatsa gore di gola sentle o tshwanetse go dira temo ya phetogo dirisa monontsha wa tlhago go naya dijalo metsi ka nako, sireletsa mo bolwetsing le diboko, kgetha peo ya boleng jo bo kwa godimo.

Go tokafatsa bokgoni jwa bomme le jwa bašwa mo temothuong go ka thusa ka go oketsa ditiro le letseno mo malapeng, go bopa dikgwebo tse di nnye tsa temo, go tsenya bomme mo ditirong tse ba neng ba sa tshware gantsi go rotloetsa boipuso le boikarabelo.

Kgwetlho tse di kgolo mo tlhagisong le thekisong ya lerui ke ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa dijo tsa diphologolo, bolwetse jwa diphologolo, tlhokego ya mebaraka e tswelelang bofokodi jwa dijalo le thekenoloji. Ditšhono di akaretsa thekenoloji e ntšha ya go tlhokomela diphologolo, mmaraka wa dijalo le nama o oketsegang, dithuto le thulaganyo ya temo tsa sejo .

Go ruta bašwa ka tsa temothuo, go ka dira ka thuto ya temo mo dikolong le ditlamorago tsa ga sekolo, mananeo a matlhagatlhaga, go tlhama dipolasa tsa dithuto, go rotloetsa dikgang, dikgaisano le ditiro tsa temo. Go oketsa kgatlhego ya go ithutela temo kwa yunibesithing re ka bontsha ditšhono tsa kgwebo mo temong, tshegetso tsa di , dithuto le mananeo a puso, bua ka boitlamo jwa temo mo ikonoming ya lefatshe.